Ni nga navela leswaku ku va na tennis kumbe volley ball. Xivangelo xa sweswo hi leswi ha va vona eka thelevhixini vatlangi va ndhuma va thenisi na va volley ball, kambe va laha mugangeni wa ka hina a hi va voni. Naswona a swi talanga ni vona a si tshama ni vona munhu a ri karhi a tlanga thenisi kumbe volley ball emugangeni wa emugangeni wa ka hina. So ni hleketa a swi ta va kahle leswaku xikolo xi va na swona, hi leswi nga ta pfuna leswaku hi va na vanhu valavo lava va nga ta compete-a na le ka matiko man'wana kumbe ni loko va ni le tindhawini tin'wana.

Entiyisweni a ri na nchumu, ko va na tipala ivi ku va ni rivala leri khuleriweke. Kambe rivala leri a ri na misava a ri na lawn-i kumbe byanyi, a ku na grandstand vula laha vanhu va tshamaka kona vahlaleri, a a yi kona. Handle leswi swi endla leswaku vana va nga swi naveli ku ya tlanga bolo. Ndzi vula ku ri hambiloko va tlanga ni vula ku ri va vaviseka vo tala, u kuma tshumukile matsolo lawa hikwalaho ko ku tlanga bolo endhawini yeleyo. So a swi ta va kahle leswaku ku va na tindhawu to tani ta xikolo kumbe ta public-i leti va ti byalaka lawn masipala u fanele ku nghena wu byalwa lawn, leswaku vana va kota ku tsakela ku tlanga bolo and sweswo a swi ta khupula standard .

Heyi mativa a swi ta pfuna ngopfu. Xo sungula vana va ta va na rihanyo lerinene, hikuva vo tala va ta va va tolovele ku tlanga mitlangu yo karhi. Kasi xa vumbirhi, a swi ta hunguta ku va vana va va va zulazula kumbexana swi ta hunguta na ku va vana va kuma va yima va ha ri vantsongo, swi hunguta na kambe na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi, hikuva va ta va va ri na leswi va swi endlaka loko va huma exikolweni. Va ta tolovela ku ku endla swo karhi, va navela swipotso swoleswo kumbe mitlangu yoleyo. So sweswi hikuva vana vo huma njhe va nga na lexi va xi endlaka, hi laha va endla swilo leswi humaka endleleni kumbe swilo swa vanhu lavakulu.

Swa pfuna swinene. Xo sungula u ta va ni masocha lama tiyeke, masocha ya wena ya miri ya ta ya ta va tiya ya va ni matimba and sweswo swi ta ku pfuna leswaku u lwisana ni mavabyi yo fana na mukhuhlwani ni man'wani. Kasi na kambe loko u u tiolola, u ta u ta titwa u ri ni tinghitsi, u ni nkhinkhi ni loko u pfuka mixo un'wana ni un'wana. So swa pfuna swinene ku va u endla vutiolori.

va tlanga bolo ya milenge, va tlanga mitlangu ya matsambu, kumbe mitlangu leyi vitanaka makotasi. Kasi van'wani va tlanga hambi ku ri bolo ya milenge swin'we, va ri vafana na vanhwanyana. Leswi hi leswi ni swi vonaka emugangeni wa mina.

Ku ni mitlangu yo hlaya leyi ni vonaka vantshwa va yi tlanga emugangeni wa ka hina. Yeleyo yi katsa bolo ya milenge, , makotasi na yin'wana yo tala yo fana na na swi vona leswaku hambi ku ri bolo ya milenge leyi tlangiwaka hi va vaxinuna ntsena hakanyingi va yi tlanga ni vaxisati laha mugangeni wa ka hina.

Mintlangu i ya nkoka swinene. A ko va mitlangu ntsena, kambe ya ku pfuna hi tindlela to hambanahambana. Yo sungula ehleketa ku pfuka nimixo u titwa u karhele, kambe loko u va u ri munhu loyi a tlangaka mitlangu nkarhi ni nkarhi, u ta ku loko u pfuna ni mixo u titwa u ri na tinghitsi, u titwa u ri u navela ku pfuka, u nga ti koki. Nakambe leswi pfuna swinene ka rihanyo ra wena. Kasi vo tala va n'wina lava tlangaka mitlangu leyi, yi ta mi pfuna leswaku mi hetelela yi ve career ya n'wina. Swi nga ha endleka leswaku van'wana va n'wina yin'wana ya mitlangu leyi yi va career ya n'wina, ku va swona leswi mi nga ta ti hanyisa hi swona vutomi bya n'wina hinkwawo. Kutani hikwalaho ka yini u nga tlangi mitlangu, u vona leswaku hi wihi lowu u wu rhandzaka ngopfu?

Hi tlhelo ra rihanyo mitlangu ni vutiolori swi pfuna swinene. Swi pfuna leswaku u papalata mavabyi. Hi vurile mavabyi yo fana na cholesterol, high blood, sugar diabetes, ni man'wani. Kasi handle ka sweswo swi tlhela swi pfuna swinene leswaku masocha ya wena ya ya va ni matimba lama kotaka ku pfuna kulwa ni mavabyi man'wana lama nga tshukaka ma ku nghena, kumbe switsongwatsongwana hambi ku ri ti-bacteria leti u nga ha langutanaka na tona.

A ndzi se vona mitlangu yo fana na volley ball yi tlangiwa, tennis, hambi ku ri golofu eswikolweni swa mfumo. Loko a swi koteka, a swi ta endliwa kambe na swi tiva leswaku golofu yi ta durha ngopfu yi durhela mfumo so va nge yi koti ku endla leswaku yi tlangiwa. Kambe loko ho nghenisa thenisi na volley ball, a hi ta pfuna swinene leswaku ku va na swo tala leswi vana va hlawuleka eka swona. Van'wana a va na vuswikoti byo tlanga bolo ya milenge, ku nga yona leyi ni hi vonaka yi tlangiwa ngopfu laha mugangeni wa ka hina ku katsa na bolo ya mavoko. Kambe van'wana a va ta hlawula volley ball kumbe ntlangu wa thenisi.

I ku ti humesa tanihi ndyangu swi endla leswaku ndyangu wu tshinelelana, wu va ni vun'we. swa wu tiyisa swinene. swi kurisa vuxaka bya vona, swi endla leswaku va kota ku burisana, va hleka swin'we, va tsaka swin'we. So hambiloko va tshuka va va na miringo yo karhi va swi kota ku lwisana na yona swin'we.

I ntlangu wa . Ntlangu lowu ni wu rhandza ngopfu hikuva milawu ya wona, ku fana na tennis na volley ball, wu ni esefo leyi vekiwaka laha xikarhi. Milawu ya wona ya fananyana hikuva na kona ku ni layeni kumbe bokisi leri ri sivaka. Bolo loko u ta va u yi korile hi loko u tlurise sefo ya wena eka tlhelo ra wena ya eka loyi u tlangaka na yena, naswona a tsandzeka ku yi siva a yi vuyisela ka wena, u va u korile. Loko yena o ba bolo yi ku hundza yi hundza na bokisi ra wena, a yi pfumeleriwi a yi nge he vi goal. Naswona loko o bolo yi fika yi ba sefo, yoleyo na yona a hi goal eka yena yi ta va goal eka wena.

Swi nga lava leswaku ku yiwa emahlweni ku kondleteriwa vun'we hi ku tirhisa mitlangu hilaha hi swi voneke hi kona hi lembe ra twenty ten so kumbexana loko ku va ni mitlangu yi ya ku fana na Cricket Rugby Soccer mitlangu leyi hinkwayo swi nga va kahle loko yo kombiwa ku ringana eka thelevhixini ni ku khutaza vanhu leswaku va seketela mitlangu yoleyo leswi hi swona leswi hi hlanganisaka tiko ra hina hikuva ri rhandza mitlangu yo hambanahambana kambe u kuma leswaku mitlangu yo karhi a yi kombiwi eka SABC ku fana na Rugby ende leswi endlaka vanhu vo tala va nga koti ku yi vona kumbe ku .

Ti-websites letinene i ku ya eka tindhawu to fana na Canva, Microsoft kumbe Fiverr loko u tirhisa ti-application a nga kota ku xavisa swifaniso swakwe leyi i miehleketo leyinene u ta kota ku ti endlela mali ivi a ti hanyisa hi ku xavisa swifaniso swakwe leswinene.

Mihlangano ya mitlangu yi fanele yi ringeta ku endla leswaku eswikolweni kusukela eswikolweni eka swikolo swa le hansi vana va kota ku nghenelela eka swa mitlangu ya thenisi kumbexana hi ku endla leswaku ku va ni mavala ya mitlangu ya thenisi eka swikolo sweswo swa le hansi ngopfu hambi ku ri swikolo swa le madorobeni ku katsa na swikolo swa le makaya swi ta endla leswaku vana va nghenelela ni ku rhandza mitlangu yeleyo leswi nga ta tlakusa xiyimo xa thenisi laha Afrika-Dzonga.

I ti-social midiya YouTube yi nga pfuna ti-social midiya to fana na vo Facebook TikTok Twitter loko u swi tirhisa kahle vo Instagram ti nga ku pfuna swinene u kota ku u nga endla mali.

Va yi seketela kun'we ni ku yi hlalela eka thelevhixini van'wani va ya hi xiviri e-stadium kambe swi nga pfuna na kambe ku ku rhandza spots ni ku seketela sport ku hunguta ku n'wa kumbe ku hi swakun'wa leswi ntswontswaka.

Mitlangu yi lava ku tiyisela na ku tinyiketela a nga kona munhu loyi a nga hlulaka eka mphikizano a nga ti tirhi hi matimba kumbe ku tiyisela sweswo swi va dyondzisa kahle vana ku loko va lava ku humelela vuton'wini va fanele ku tirha hi matimba and va tiyisela va ri karhi va ya emahlweni a swi lavi leswaku va hatla va lan'wa kumbe ku hleketa hi mphikizano wa Marathon ku lava ku tikisela swinene.

Ina hi xikombiso loko ku tlanga bolo ya milenge ya masiku hinkwawo ya misava and then ku karhi ku wina xipano xo karhi xa laha Afrika hambi xo va xin'we xipano xolexo u kuma matiko hinkwawo ya laha Afrika va seketela xipano xelexo hi mhaka ku hi hi hi swi va endla va rivala leswaku va avanile swi tani na loko ri xipano xa laha South Africa tindzimi ku hambana ka hina hi tindzimi na hi muhlovo kumbe mbala ha swi rivala hi seketela xipano.

Ndza tiyiseka leswaku eka mitlangu hinkwayo vurhangeri i bya nkoka swinene leswaku xipano xi kota ku hlula phela murhangeri kumbe coach yi kota ku letela vatlangi leswaku va fikelela xikongomelo xa yona i fane a tiva kahle leswaku mutlangi loyi i kota ku tlanga kahle loko a tlanga na va mani a ri eka xiphemu xihi xa ntlangu so sweswo swi pfuna leswaku a tirhisiwa kahle ivi xipano xi kota ku hlula.

Eya hi sala hi vuyeriwile loko ko va na mitlangu ya misava laha Afrika-Dzonga hi xikombiso ku ta va na infrastructure yi ta yi ta va yi ta antswisiwa hi xikombiso hi sale hi ri na stadium swa kahle swo saseka leswikulu hi mhaka ya mitlangu wa misava wa bolo lowu veke kona hi twenty ten ku lunghisiwe na switarata swo tala leswi endlaka leswaku hi sala hi vuyeriwa kasi vo tala va kume mintirho hi minkarhi yoleyo ikhonomi ya hina yi tlakukile nyana hi nkarhi wolowo se swa pfuna swinene leswaku mitlangu yi tlangiwa laha kaya.

Swi pfuna ngopfu swi vuyerisa ikhonomi ya hina hi tindlela to tala hi xikombiso hi lembe ra twenty ten ku ve na mitlangu ya bolo ya misava hinkwayo yi tlangeriwe kwala and sweswi pfune ngopfu hikuva swi hi siyile na switediyamu swo saseka leswikulu etikweni ra hina hi nkarhi wolowo ku lunghisiwe switarata ni mapatu yo tala ma va kahle and kasi vo tala va kume mintirho leswaku va pfuna ku lunghisela swiyimo so swi pfuna swinene ku tlakusa ikhonomi ya hina tiko ra hina.

Swilo swa ntlawa swi karhata hi ku mhaka ya timali hi yona yi va ka xiphiqo lexikulu ku fanele ku hlengiwa timali van'wani va hetelela va rila hi ku a va eneriseki hi leswi swi endliweke va va twa onge mali ta vona ti dyiwile so hi laha swi fikaka swi va problem kona.

Endhawini ya ka hina a ndzi ta tsakela ku va ni tindhawu ta mitlangu ta ku fana na vo netball or tennis swo leswi a swi kona laha ndhawini ta hina hi swi vona ntsena ku etindhawini ta valungu so ni hleketa swa ku a ni ta ringeta ku swilo swa muxaka lowu swi va kona.

Hi fanele hi swi twisisa kahle ku sungula swa ku ku ti hungasa hi ku ti hungasa loko se u ti hungasa ntsena loko ku nga ri ntirho wun'wana hambiswiritano u fanele u ringanisela hikuva ku tihungasa ka laveka leswaku u kota ku va ni mbuyelo le ka ntirho wa wena hikuva swi pfuna miehleketo ya wena leswaku yi tirha kahle kasi swi tlhela swi va swa nkoka ni le ka rihanyo ra hina hi ku angarhela kambe loko u tshamela ku ti hungasa a wu nge swi endli swin'wana.

I vanhu lava nga ni ku navela ko fana ni ka mina lava rhandzaka ntlangu wolowo hi ku fana na mina so ni nga tsakela ku hlangana na vanhu vo tano and then leswaku hi ta kota ku tiphina hi ntlangu wolowo.

Goza ro sungula hileswaku mina ni fanele ni kota ku monitor-a ndlela leyi a tirhisaka ha yona phone kumbe khompyuta ya yena loko yi ri na password ni fanele ni yi tiva so nkarhi na nkarhi ni fanele ni yi kota ku yi cheka ni vona leswaku u swi tirhisa njhani kasi swin'wana swi nga lava leswaku ni tshama hansi na yena ni n'wi dyondzisa ndlela leyinene yo tirhisa inthanete.

I mitlangu leyi endliwaka etiayisini ni nga tsakela ku yi tlanga etindhawini to fana na vo Norway kumbe eDubai hambileswi eDubai va nga lo ti endlela yona tiayisi ta koho so ni nga tsakela ku ku ku endla mitlangu yo tano etindhawini toleto.

Mateki ma ta sirhelela vana eka tinghozi va nga vaviseka loko va nga mbalanga mateki lama faneleke ya swa mitlangu hikwalaho swi boha leswaku va va na wona loko va ta pfumeleriwa ku tlanga hi siku ra mitlangu loko swi nga ri tano phela hi xa mundzuku loko se yi herile mitlangu u ta vona se va nga ha koti ku ta exikolweni hi leswi va vavisekeke hi siku ra mitlangu eya va nga vaviseka kambe swi lava va sirheleleka va mbale mateki lama faneleke.

Swa vuyerisa swinene swi refresh-a miehleketo ya wena swi ku endla u ehleketa kahle wo rivala xin'wana na swiphiqo swa misava leyi and then u ya sungula ku ehleketisa hi vuntshwa vutomi byi lava leswaku munhu a va ni vanghana se ku tsakisa tanihi ntlawa swi vula ku tsakisa u ri vanghana va wehe kumbe vandyangu leswi endla leswaku vutomi byi tsakisa.

A ni nga ta swi lava ku dyuhala a ni ta lava ku tshama ni ri muntshwa loko a swi koteka.

I Brazil i ku na swipano swo fana na vo Flarmingo i England ku na vo Chelsea vo Liverpool vo Manchester United Manchester City and Spain leyi nga na vo Real Madrid na vo Barcelona Italy ku na vo Inter Milan and Germany ku na vo Baryen Munich.

A swo tsakisa ku fikelela nchumu lowu a wu navela ku fikelela ku twa u fikelela xo karhi evuton'wini swi ku tisela ntsalo i nchumu wo tsakisa swinene.

Yo sungula i ku tirhisana vun'we mitlangu yo tala yi humelela loko vatlangi va yona va tirhisana wolowo i dyondzo ya nkoka ka xa vumbirhi hileswaku vanhu lava tlangaka swin'we va hetelela va tivana ku antswa so loko u lava ku tiva munhu ku antswa tlanga na yena.

Ni ti vutisa leswaku wu ni vuyerisa njhani so loko ni ri sure leswaku leswi ni swi endlaka swa ni vuyerisa emiehleketweni le mirini sweswo hi swona leswi ni susumeteleka ku ya emahlweni ni tsakela ntirho lowu endlaka.